Ke ne ke tla kgothaletsa tharabololo e e maatla ya mathata mo dikgweding tse dinnye ka gonne e ka thusa gore di gole le go bula ditšhono. Temothuo e botlhokwa ka gonne e thusa go boloka ngwao le go tlisa maikutlo a a farologaneng mo go tsa bokwadi le ngwao.

Babereki ba dipolase bona le tshwanelo ya go tshwarwa sentle, go sirelediwa kgatlhanong le kgethololo le go bereka mo tikologong e e sireletsegileng. Dikonteraka tse di kwadilweng di kgothalediwa go netefatsa tlhaloganyo ka dintlha tsa konteraka ya . Madi a a potlana a ke melao a tlhomamisiwa ka go sireletsa babereki kgatlhanong le tshenyetso. Madi a di ura tse di oketsegileng a laola mme beng ba ditiro ba tshwanetse go duela babereki di ura tse di oketsegileng ka kgetlhwa ya madi e e lekanang le one point five ya madi a a tlwaelegileng. Melao e e kgethegileng e lekane tsa di ura tsa tiro, diura di le masome a mane tlhano ka beke mme go na le melao e e kgethegileng eng ka malatsi a boikhutso a setšhaba. beng ba.

Go tsaya diphologolo ka metlha, go ya ngakeng go thusa go lemoga le go thibela malwetsi ka bonako. Go fokotsa kotsi mo a a ka amang le tlhopha lotlhe. Diphologolo tse di itekanetseng di gola sentle mme di dira ka maatla mmogo go ntsha dipholo tse di boleng jo bo kwa godimo jaaka mašwi, nama kana boya. Go tlhokomologa tlhokomelo ya bongaka jwa diphologolo go ka felela ka diphologolo tse di sa alafiweng, kgolo e e kwa tlase le go latlhega ga leruo. Tlhokomelo e e tswelelang ke e peeletso mo botshelong jo bo tsweletseng le mo go humiseng bo jwa temo.

Go dirisa mekgwa ya botho mo go bolayeng diphologolo mekgwa jaaka go kgothosa ka metšhine, motlakase kgotsa dikhemikale e dira gore diphologolo di latlhege boitseanape pele di bolawa go fokotsa botlhoko le kgatelelo. Batho ba ka ithuta ka mekgwa eno ka ditshekatsheko tsa thuto di ofisi tse di rutanang le ditlhopha tse di kemetseng go tlhokomelo ya diphologolo le temo e e tswelang pele.

Tlhokomelo ya mmu, tsaya ditlhatlhobo tsa mmu ka metlha go tlhatlhoba maemo a dikotla, teka-tekano le diteng tsa dilo tse di tlholego. Seo se thusa go lemoga diphoso le go fetola ditlhokego go ya ka fa go tlhokegang.

Go oketsa palo ya leruo tlhokego e e kwa godimo ya nama, ditlhaka le dirwe tsa diphologolo tse dingwe e dira gore temo ya diphologolo pholo e okotsege. Seo se felela ka kabo e ntsi ya matlalo ka gonne ke se se tlholegileng ka fa tlase ga go dira nama.

Metsi a a ikanyegang, mesima ya metsi e ka fa metsi a tswelelang a ka tswang teng, segolo jang mo mafelong a metsi a fa a godimo a sa tshepega kgotsa a mokgwa wa dipaka. Dikgwetlho ke ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa tshimologo. Go epa le go tlhoma motswedi wa metsi go ka nna ditshenyegelo tse dikgolo tse di tlhokang peeletso e masisi mo didirisweng le kitso ya di .

Dikgokagano tsa botsamaisi jwa tem. Dirisa didiriswa tsa dijithale go sala morago kgolo ya dijalo, go tlhatlhoba boitekanelo jwa mmu le go rulaganya dikhansele tsa nosetso. Didiriswa tseo di ka tokafatsa tlhagafalo ya temo le go fokotsa tshenyetso.

A ka dira thekiso ya boloko jwa dikolobe. Boloko jwa dikolobe ke seabe se se botlhokwa jaaka tlholego. A ka phutha, a paka mme a rekisetsa balemi ba selegae kgotsa balemi ba ditshingwana.

Rooibos e na le tatso ya tlholego e e monate, e e nang le botho jo bo sa rileng mme e e dira gore e ratege mo bathong ba ba ntsi. go farologana le ditee tse dintsi tsa ditlhatsano rooibos ga ena caffeine gotlhelele, e leng se se dumalanang le tlhokego e e oketsang ya dino tse di itekanetseng mo botsogong.

Ba ka dirisa diaparo le mekgwa e e sireletsang fa ba dira, ba ja dijo tse di itekanetseng gape ba akaretsa go dirisa mekgwa e e siameng ya temo le go netefatsa gore diphologolo di tlhokomelwa sentle.

Dikai tsa dijalo tse di kgonang go tshela mo maemong a a tsididi le a omeletseng di akaretsa mabele a mmala o mohibidu, ditlhare tsa morara le ditlhare tsa mokgwari. Mekgwa ya tlholego le ya botegeniki ya go sireletsa matlhare a dijalo re ka dira jalo ka go dira meriti go dirisa ditlhare tse di telele kgotsa mekgwa ya go bopa moriti go fokotsa mogote o senyeang metlhagare. Re ka fokotsa tshenyo ya dijalo ka go sireletsa matlhare go thusa dijalo go gola sentle le go oketsa thobo ka go netefatsa gore dijalo di kgona go tshela mo maemong a a thata.

Dikai tsa matshwao a ntlha di akaretsa diphetogo mo boitshwarong, go tlhoka go ja go tlhoka maatla, go iphitlha kgotsa go nna le boitshwaro jo bo sa tlwaelegang. Mekgwa ya go laola diphologolo go netefatsa pabalesego ke go kgaoganya diphologolo tse di nang le matshwao a bolwetsi go thibela bolwetse go anamela mo setlhopheng. Gape re ka go dirisa mekgwa ya boitekanelo jaaka go tlhapa diatla pele le morago ga go tshwara diphologolo.